Uguquguquko lwemo yezulu linefuthe elikhulu kakhulu kwintswelangqesho eSouth Africa ngokuba sibone ngexesha abalimi fane bayatyala ngalo ingabikho imvula. Kuthi okanye sebelimile kube khona izandyundyu zemvula ezitshabalalisa izityalo, singabikho isivuno. Loo nto yenza ukuba abantu abadla ngokusebenza ngokwexeshana ezifameni bangayifumani imisebenzi okanye kungalinywa kwa ukulinywa ngabafuyi bonke. Ngoko loo nto yenze kube nefuthe elibi kakhulu kwintswelangqesho eSouth Africa.

Umdiza weswekile uxhaphakile eSouth Africa, eMzantsi Afrika, kodwa ke ndithi uma ndijonga kwiimakethi zonke zamazwe umdiza usekwi-demand lweqondo eliphezulu. Loo nto yenza ukuba amafama amancinane ibaphe ithuba uba nabo batyale bavelise futhi bakwazi ukuthengisela amanye amazwe angaphandle umdiza weswekile wawo. Loo nto yenza ukuba iikhampani ezinkulu noba sezikwazi ukuvelisa umdiza omninzi kodwa amafama amancinci basenalo nalo ithuba lokuba bakwazi ukuvelisa futhi bathengise umdiza ngokwaneleyo.

Ukuze inyama ingaboli siye siyifake efrijini okanye if awunayo ifriji siye siyibilise, siyibeke endaweni epholileyo.

Imveliso kwezolimo inefuthe elihle kakhulu ekwenzeni imisebenzi okanye ekuveliseni imisebenzi ngokuba sinokubona abasebenzi bonyaka or besivuno bayakwazi ukufumana umsebenzi ngelo xesha kuphuma, kukhona isivuno. Kodwa kube khona abasebenzi abasisigxina abasebenza ezifama abo abasebenza imihla ngemihla efama. Ngoko ke imveliso inefuthe elihle kakhulu ekwenzeni imisebenzi.

Uthi uma ungumfama kuye kufuneka ube ngumntu onamacebo futhi okwaziyo ukucwangcisa iindlela zakho. Imvula ikhe inqabe ngoko ke kufuneka ube ngumntu okwaziyo ukwenza amacebo okufumana amanzi phantsi komhlaba. Okanye uzakhele elakho idami ngokuba kuthi uma kusekunqabe imvula eli dami likwazi ukugcina amanzi ozophinde uwasebenzise apha efameni yakho.

Ndingumlimi osemtsha ndifumane isivuno esihle kakhulu esombona oneenkozo ezinkulu kunezo ezifumaneka ezivenkileni. Loo nto indinika umhlaba ongentla or indinika amandla amaninzi okuba ndiphinde ndithathe khona lo mbona ndiwuthengise imbewu ngoba ndibonisa abantu uba iinkozo zawo zinkulu and mhle and uyachuma futhi le mbewu ibe yimbewu echumayo kakhulu. Ngoko into ithi ndizokwazi ukuthengisela nabanye abalimi nezinye iimakethi zangaphandle ngokuba ndibabonisa umbona wam omhle oneenkozo ezinkulu, ochumayo.

NdinguMphathiswa weziMali ezweni loMzantsi Afrika ndiyokuze ndikwazi ukuzixhasa kakhulu ii-colleges or okanye iidyunivesithizi ezidila kakhulu nezolimo or ezithatha abafundi abanomdla kwezolimo. Ndiye ndikwazi ukunikeza ii-communities okanye imibutho yasezilalini efuna ukwenza ezolimo. Ndiphinde futhi ukubuyisela oonobhula aba bancedisa amafama asaqalayo okanye abantu abazifuyele ezilalini. Yinto yoko endingakwazi ukubancedisa ngayo abami boMzantsi Afrika.

Ukuba libhinqa ube ngumfama futhi iye ibe ngumcelimngeni ekufumaneni inkxasomali. Kodwa ke urhulumente uye wenza amacandelo athile ukuba bakwazi ukunika abantu abanomdla ekufameni abangamabhinqa. La macandelo aye axhase kakhulu amabhinqa nangoko ke ewakhuthaza futhi uba akwazi ukuvelisa isivuno esicacileyo nesibonakalayo.

Ukulima umbona ezilalini kuse-early okanye ukwazi ukufumana isivuno ngaphambi kwabantu bonke iye loo nto ikwenze ukwazi ukufuna abantu abazothenga umbona kuwe okanye ukwazi ukuphindaphinda umbona ube nesivuno, ube nezivuno ezimbini ngexesha lokulima umbona.

Ndingumfama wengingqi apho kukhona amashishini athengisayo and sithi sodwa abalimi apha abavelisa imifino. Ngoko ke siye sithathe imifino yethu enexabiso eliphantsi sikwazi uyithengisela la mashishini or sikwazi ukucenga la mashishini akwazi ukusixhasa ngokuthenga imifuno apha kuthi, kuba imifuno yethu iba yimifuno yemveliso ephezulu futhi iphilile imihle.

Abantu abahlala ezilalini abafuna uncedo kwezolimo okanye inkxaso kwezolimo kufuneka banikezwe ingqeqesho kwezolimo. Futhi banikwe nezixhobo zokulima ezifana nemishini, iitrekthara. Futhi kweli xesha langoku kuyafuneka ukuba ibe khona izixhobo zokunkcenkceshela ezo ziyokunceda ngexesha lembalela.

Xa ndizoqala ukutyala efameni kofuneka ndibe nazo izixhobo ezifana neetrekthara zokulima neeplanti futhi zokutyala, ndibe nazo futhi nezixhobo zokunkcenkceshela, ndibe nazo izinto zokubulala ukhula futhi nazo nezinambuzane ezibhubhisa izityalo.